Jaaka re itse gore ke metshameko e e dirang gore re itumele, e re dirang gore ntshane bodutu ebile he re gaisana re nna le experience-e le matlhale gore go tshamekiwa yang gore re tle re fenye metshameko e meng.

Ee, batho ba prefer-a go tshameka mo difounung tsa bone kgotsa mo mogaleng ya bone ebile go ba ntlo ka gonne ga ba kgone go ya ba dula ba dutse fela, ba tshameka metshameko mo megaleng ya bone ya letheka.

Metshameko e o tla e tshamekang, ke chess-e ka gonne batho ba le ba ba rata chess-e, ebile bangwe ga ba tlhole ba tshameka kgwele ya dinao le metshameko e mengwe, ba batla fela metshameko ya chess.

Bogologolo batho ba ne ba tshameka metshamko ya nama, mo founung out mme janong thekenoloji kgotsa di-electronic, o kgona go tshameka fela le ditsala tsa gago, o dutse le shebile mo screen-i, go tshameka ka PS Five, go tshameka metshameko mo ntlung e seng kwa ntle motshameko wa ko ntle.

Metshameko ya ilekteroniki ke a e rata ka gonne re dula mo ntlong, mo moriting re tshameka mme lo sa lwe, fela le dutse fela go tshameka le shebile.

Ge o batla go tshameka metshameko e free, o tshwanetse o na le data, o na le phone e ba e bitsang ba re Smartphone gore o tle o fenye kgotsa o tle o le ditsala tsa gago go tlhokega data e ntsi ga o tshameka mo inthaneteng.

Metshameko ya inthanete tla nkama sentle fa e sa kgaotse ka gonne re kopana le batho ba ba ntsi mo inthaneteng ga re tshameka metshameko e e farologaneng mo inthaneteng ebile batho metshameko e ba e ratang thata mo inthaneteng ke metshameko ya kgwele ya dinao. Metshameko e, game e nngwe e bidiwang ke batho ba snooker yone mo lefatsheng ka bophara o kgona go tshameka le motho a dula ko Nigeria kgotsa ko Uganda wena o le mo Afrika Borwa mme le go gaisana inthaneteng.